Ndi vhona uri vhathu vha tea u thetshelesa vhareili vha mabisi. Ngauri musi arali vhareili vha mabisi vha vha vha khou ḓisa u sa farea havho kana vha khou ḓisa dzi complain dzavho. Vhavha vha khou balelwa vhavha vha khou balelwa u pfhiwa. Ndi hone hune vha mbo ḓi thoma u ṱereka zwino ndi vhona uri vhareili vha mabisi vha tea u thetshelesiwa. Vha pfhiwa nahone ha dzhiwa maipfi ane vha khou a.

Ndi vhona uri ndi u ḓala ha ndi u gonya ha peṱirolo na diesel khathihi na u gonya ha mitengo ya vhaṋameli vha mabisi. Musi mitengo i tshi ḓala vhaṋameli vha vha vhaṱuku musi vhaṋameli vha vhaṱuku vhareili vha mabisi vha vha vha sa koni u wana tshelede ine vha kho tea u i wana. Zwa ita uri vha kereke ndi vhona uri vhathu vha tea u thetshelesa vhareili vha mabisi. Na uri musi mitengo i tshi kho gonya ya peṱirolo na diesel vha tea u tendeliwa u gonyisa mitengo wa vhaṋameli.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou kwamea nga migwalabo ya mabisi musi ndi khou ya tshikoloni. Ngauri ndo vha ndi khou tea u bva hayani nda swika tshikoloni nda baleliwa sa izwi mabisi ovha a sa khou wanala. Nda kombetshedzea u lenga tshikoloni sa izwi ndo tou tshimbila uri ndi swike tshikoloni.

Vhashumi vha thekhisi vha thoma u swika nga matsheloni sa izwi vhunzhi ha vhaṋameli vha tshiya mishumoni yavho nga matsheloni. Zwi ita uri thekhisi iṅwe na iṅwe i dzule i tsini kha vhupo hazwo. Ngauri vhunzhi ha vhathu vha bva mishumoni nga matsheloni na nga tshifhinga tsha u vhuya mishumoni. Musi ḽi tshi kho kovhela thekhisi dzi dzula dzi hone ngauri vhathu vha vha vha vhanzhi nga tshetsho tshifhinga.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi fhandekanyana nga nga zwipiḓa zwo fhambananaho nahone nga mashango. Mashango ḽinwe na ḽinwe ḽi vha ḽi na ni kho rasa .

Ndi musi fhethu hune ndo ndo bva hone hu na matombo na madindi. Lune thekhisi a dzi swiki zwo thusa luṅwe musi hu tshi itiwa tshigonṱiri na stop sign. Musi thekhisi dzi tshi swika tsini dza dovha futhi dza kona u zwi vhona nga stop sign uri dzi ima hafha nahone hu na vhathu.

Ndi musi ndo ima thekhisini ine nda khou tea u ya khayo Maṋiini. Ndo vha ndi khou tea u thekhisi kha na kha thekhisi ine kha Maṋiini. Fhedziha ngauri thekhisi dzo fhambana dziṅwe dza ya Maṋiini nahone kha vhupo ho fhambananaho Maṋiini. Nda mangala ndo ṋamela thekhisi i si yone ndo sala ndi tshi zwi vhona nga murahu uri thekhisi nda nda ṋamela a si yone. Nda vhudza ḓiraiva a nṱalutshedza uri ho funa ndo ṋamela thekhisi yo itaho sa hani. Ndi hafho musi a tshi ṅwisa hone nda tea u tsa hone ṋamusi a songo tea. Ngauri ho vha hu na muṋameli a no nga nṋe u ya ṋamela thekhisi yone.

Ndi vhona uri ndi musi mitengo ya u ṋamela yo khwinifhadziwa. Nga nṱhani ha uri nga hetshi tshifhinga peṱirolo na desiel dzi nṱha. Lune vhaṋameli vha bvisa tshelede khulwane ya uya hune vha tea uya hone.

Thekhisi dza mahayani mutengo u nṱha nga maanḓa. Ngauri dzi goloi vhathu a vha na dzo nga maanḓa zwa ita uri thekhisi dza ḓoroboni muthu a badele tshelede ṱhukhu. Ngauri goloi dzo ḓala hu dovha futhi havha na phambano ya ya ya ya station. Ngauri thekhisi dza mahayani ndi ṱhukhu a dzo ngo to vhala nga ngeini ḓoroboni thekhisi dza dza hone ndi nnzhi dzi wanala huṅwe na huṅwe.

Thekhisi i thusa uri vhathu vha bveledze kha ikonomi yavho nga vhunzhi. Ya dovha futhi ya thusa uri muthu a songo ṋamelesa goloi musi muthu a khou ṋamela thekhisi zwi fhungudza zwo fhungudza ṱhirafiki ine ya vha hone vhuponi hashu. Zwa dovha futhi zwa thekhisi ya dovha futhi ya ya thusa kha u bveledza tshelede ya muvhuso. Zwi tshiya kha u badela zwa tshikolo khathihi na zwa vhadzulapo.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou kwamea nga thekhisi musi hu na mugwalabo. Ngauri ho vha na tshifhinga tshe mvula dza vha dzi khou na zwa ita uri ndi songo wana thekhisi nnzhi. Nga hetsho tshifhinga thekhisi dzo vha dzi ṱhukhu nahone vhathu nga ngomu thekhisini vha vha vho ḓala hu si na space.